Ukuyeka imithi ayinikwe udokotela osemthethweni kungaba yinkinga ngoba le mithi udokotela umunike ngoba ebona ukuthi ingamsiza ukumelana naleso sifo. Okungcono, nomelaphi engasebenzisa imithi yakhe noma amakhambi ukusiza umuntu onaleso sifo ngale kokuthi eze emuyekise imiyalelo ayinikwe udokotela osemthethweni ngoba ayikho igaranti ukuthi leyonto izomsiza ngempela yini.

Kubalulekile ezempilo zikwazi ukunakekela abantu abakhubazekile nabazithola sebesesimeni sokuzala ngendlela eseqophelweni eliphezulu njengawo wonke umuntu. Njengoba abantu abakhubazekile okuningi bengakwazi ukuzithathela kahle, kubalulekile bethole ukunakekelwa okuseqopheleni eliphezulu.

Indima edlalwa abezempilo kanye nonompilo inkulu kakhulu, umzekelo nje, abezempilo bayakwazi ukulandelela uma kukhona isiguli esingafiki sizolanda amaphilisi aso noma imishanguzo ekumele siyithathe. Onompilo bayakwazi ukungena umuzi nomuzi ba-check-e ukuthi ngabe wonke umuntu usesimeni esifanele yini, wonke umuntu one mishanguzo ayisebenzisayo ngabe unayo yini? Ngabe ukhona yini onenkinga ekhaya? Ngakho-ke inkulu kakhulu indima edlalwa abezempilo.

Uhulumende kuningi angakwenza ukufinyelelisa imishanguzo ezindaweni ezisemakhaya, njengakho ukusebenzisana nonompilo, abakwaziyo ukuthi befinyelele ezindaweni zasemakhaya bephinde benakekele izakhamuzi ngemishanguzo eziyidingayo nokwazi ukuthi ngabe izakhamuzi iluphi usizo ezilidingayo ngaleso sikhathi. So ngakho-ke uhulumeni mayengakwazi ukubambisana nalabantu, lungakhona ushintsho emakhaya akude, bengasizakala futhi abantu kakhulu.

Umuncwa wokuqala ngicabanga ukuthi yiwo osiza kakhulu ekutheni ulwe negciwane elisuke litholakale ngamandla noma liphezulu le-TB egazini lakho mase bekunika umuncwa wesibili, ilapho ekusuke sekubonakala khona ukuthi loya wokuqala awenzile umehluko egazini lakho, abukeka ezokusiza futhi noma ubukeka ululeme kunaloko kwasekuqaleni.

Kubalulekile ukuba izingane zifundiswe ngendlela yokuziphatha kanye nendlela yokwazi ukuthi kubalulekile ukuthi umndeni uwuhlelele. Njengabazali kanye nothisha, kumele babambisane ekutheni izingane zamantombazane ziziphatha kanjani, abazali kumele bekwazi ukuthi befundise iy'ngane ngobungozi bokwenza ucansi besesesikoleni kanye nothisha kumele befundise ngobungozi bokukhulelwa usewumfundi, ziningi izinto nendlela ezingakuphazamisa ngayo.

Kubalulekile ukuba thina njengamalunga aleli qembu sibambisane ekutheni silwe nezidakamizwa kanye noku dakwa. Buka nje, ngisho intsha amakhono ayinaso isikhathi sokuwaveza kodwa isikhathi abanaso esokusebenzisa iy'dakamizwa, ukuphuza utshwala. Izinga lenyuke kakhulu lokuphuzwa kotshwala nokusetshenziswa kwey'dakamizwa, ikakhulukazi kwintsha yakuleli, kuzomele sikwazi ukuthola amacebo namaqhinga okulwa nalesihlava sokusetshenziswa kwey'dakamizwa. Wonke umuntu la kungumsebenzi wakhe ukuba alwe nezidakamizwa kule ndawo.

Kubalulekile ukuthi amadoda azi ubungozi bezidakamizwa kanye nokudakwa kuthi bungaba umthelela kanjani ezimpilweni zabo. Amadoda kubalulekile ukuba afundiswe ngophuzo oludakayo kanye nezidakamizwa, njengokuthi amadoda nemitholampilo eseduze kumele zisebenzisane ekutheni usize umphakathi, ubonise umphakathi uphinde uxwayise ngobungozi bezidakamizwa kanye nokusetshenziswa kophuzo oludakayo.

Maningi amakhono abafundi abangawazuza mayelana nokuzitshalela ukudla. Okokuqala, bazokwazi ukuthi izitshalo nezitshalo ngokuhlukahlukana, ngokuhlukahlukana kwazo zidingani ukuba zikhule ngendlela enhle enomsoco futhi, bazofundiswa ngokunakekela kwezitshalo bephinde futhi bekwazi ukuzibona njengoba bazobebenza ukuba izitshalo zikhula kanjani futhi zinempilo yini. Kubaluleke kakhulu ukwazisa abafundi mayelana nokutshala, bakufundise ukutshala ozenzela kona.

Kuzodingakala ongcweti ababhekene ngqo nokweluleka nge TB kanye nongcweti abazi kangcono ngokululeka iziguli eziqalayo ukuthatha imishanguzo yazo, njengokuthi ichazelwe kabanzi ukuthi ukuthatha imishanguzo kuzomsiza kanjani futhi kuzoyisiza kanjani impilo yakhe ukuthi ibe sezingeni elingcono nokuthi ikwazi ukulashwa i-TB, igcine ngale kokuthi beze bephatheke kabi noma kabuhlungu.